Ukuwuthintela lo mkhuba unganwenwi ndingafaka isohlwayo. Ndingahlwaya abo benza lo mkhuba umbi ngokubabhatalisa imali ephezulu ngalo lonke ixesha apho balayisha khona inani elingaphaya komgqithelo. Ndingabohlwaya amawaka ngamawaka eerandi ukuze bazokwazi ukuphulukana nalo mkhuba wokugcwalisa izithuthi kwaye abanye abangamameliyo xa behlawulisiwe ndingabathumela entilongweni bokweluleka isimilo.

Uba nexhala elikhulu xa inqwelomoya yakho ingahambanga okanye ingafikanga ngexesha kuba zininzi izinto ekufuneka uzenzile, ukufika ngexesha nalapho uyakhona. Uza kufika kwaye kuza kufuneka ufumane enye isithuthi esinye isithuthi esiza yokubeka kuloo ndawo uya kuyo. Ukuba nexhala kuba ungayazi ukuba ngaba xa ingafiki ngeli xesha bekumele ifika ngayo uzokwenza awaphi amalungiselelo ukuze ufumane isithuthi apho uya khona. Akumnandanga.

Okubalulekileyo xa uhamba ngeenyawo kukuhlala unxibe iimpahla ezikhanyayo. Hlala unxibe iimpahla ezibonakalayo kubaqhubi ukwenzele bazokwazi ukukuphepha, qinisekisa uba ngaba uyajonga phambi kwakho nasemva kwakho ngawo wonke amaxesha uzokwazi ukuzibona iimoto eziza emveni kwakho. Nokunganxibi ii-earphones eziza kuphazamisa ungayiva ingxolo yeemoto xa ukwazisa iba icela usuke endleleni. Impahla ekhanyayo, ukunganxibi ii-earphones nokuhlala uqwalasele.

Ndingamcela ngesihle ndimcela angatshayeli phakathi kwetekisi okanye avule ifestile ukuze umsi wecuba lakhe lungafikeleli kum. Ndingamcela kakuhle, ndimazisa ngemeko endinayo ngezempilo, ndimcele ukuba ngaba angatshayeli eteksini. Asicingele, acingele neempilo zethu. Uzolufumana ithuba lokutshaya ngaphambili apho siya khona.

Ndingabazisa ukuba ngaba kukho ilori ehamba ngesantya esiphezulu kwaye ivalela abanye abaqhubi apha endleleni ku-N one ihamba phambi kwam. Ndingabacacisela, ndibachazele ne-number plate yayo, ndibacele ukuba ngaba mabafowunele amagosa endlela aku-N one ajonge le lori kwaye bathethe nomqhubi wayo ukuba makacingele abanye abaqhubi endleleni.

Kuzofuneka ahlale ejongile amanzi emoto ukuba ngaba khona, ajonge amavili emoto ukuba asemgangathweni, ajonge i-enjini, ajonge yonke into yemoto ukuba ngaba ifanele uhambo oluzayithatha. Ingaba isemgangathweni kwaye neefestile ziyakwazi ukubona, ingaba konke okufaneleke ukuba ngaba kuhamba kakuhle kujongisisiwe na.